La ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tlhaselwa ke maikutlo a le mantsi ka nako e lengwe go palama sefofane ke sengwe se se bonalang jaaka toro.

ya kwa fatshe, dibese ke mokgwa wa dipalangwa o sa jang thata o thusa batho ba ba nang le madi a mannyane e thusa ba ba ntšhi e fokotsa tshenyo mo tikologong.

Bokgoni jwa go kgweetsa sentle le ka tshireletso botho jo bo itumedisang go tlhaloganya nako le thulaganyo maikarabelo le boineelo mo tirong.

ke koloi, maemo a leobu kgotsa pula go tsamaya bosigo ka mafelo a a sa .

Go gogela le go phaphama tsela pula e ka dira gore ditsela di nne le maropa a ditšhila kgotsa dimela tse di fetolang tsela go dira gore mebileng e sa kgone go tsamaya sentle.

Tshireletso batho ba rata mebila e ba tshwarang sentle mo tseleng e nang le ditlhopho tsa go iketla le go ikgobokanya gore ba boloke botsogo jwa.

La ntlha ke palame sefofane ke ne ka ikutlwa ke tlhaselwa ke maikutlo a le mantsi ka nako e le nngwe , go palama sefofane ke sengwe se se bonalang jaaka toro.

tla rulaganya leeto o tshwanetse go itse motse o a yang kwa go one kwa Nigeria ditokomane tse a di tlhokang o tshwanetse go nna le passport-o, go ya kwa boemela fofane a neya passport-o le ticket-e ya sefofane.

Ka go reka karata kgotsa go e tsenya madi karata kgotsa e gana motšhini go tlhokega go tseba ka diphetogo le tshedimosetso.

Tse di tlholwang ke seteraeke sa dibese, ke phokotsego ya dipalopalo, go latelwa ke nako ditshenyegelo tse di oketsegileng, go thubega ga ditlhopha tsa tiro batho ba yang tirong ba amega jwang ba tshwanelwa ke go batla ditsela tse di.

Ka tsamaya ka nako go thusa go ipakanyetsa go laola phitlho ya dipalangwa go nna le tshepiso mo tirelong ge bese ge e ka nkema dinao nka tlhola nako ya bese e latelang.

Ne e ka tswa mo ntlong ke le kwa morago ka metsotso e le five ke gopola gore bese e tla nna .

Tsa dibese ke madi a kwa tlase go tlhoka ditsholofetso tsa maemo a bareki, maitemogelo go nna mo rata mo tirong kgotsa sekolong bapagami ba amega ba palelwa ke go fitlha mo tirong ba ka latlhegelwa ke madi go tseetsa pele dipuisano fa gare ga babereki le beng ba.

Ditsela tse di sa siamang kgotsa di sa fitlhegeng, bese e ka palelwa ke go tsena mo mafelong a a ntseng jalo e be e baka tshenyo goba kotsi.

E oketsa ditshenyehelo tsa gago tsa letsatsi le letsatsi e ama ba ba nang le meputso e kwa tlase thata.

Ke ne ka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng tsa six go ya go eight mo dipakeng tsa bonareng le bonnye bo bo kwa godimo mabaka ke nako ya go tsena le .

ka kopana le baagi ba bangwe re ka dira petition kgotsa phuthego go bontsha gore batho ba santse ba tlhoka tiriso ya dibese.

Temo ya go tsamaya ka dinao go tokafatsa pelo le phatlhalatso ya madi, lefelo le bolokile go tsamaya go sena kotsi kgotsa .

Letshwao la emisa le raya gore mokgweetsi a emise gotlhelele pele a tswelela, letshwao la le ka lemosa ka batsamaya ka dinao diphoofolo diporojeke tsa mo tseleng.